Imidlalo yee-elektroniki ibandakanya umdlalo okhuphisanayo kunye nemidlalo yeeligi, iitumente kunye nabadlali abaziingcali abazilolonga ngokungqongqo. Ngenxa yokuba aba bantu baziqeqesha ngokungqongqo kwaye bakhuphisana kwihlabathi liphela, ndiyakholwa ukuba bathathwe okanye bagqalwe njengeembaleki, njengezinye iimbaleki.

Ukuthatha inxaxheba kwezemidlalo ze-elektroniki kunokuchaphazela impilo yabadlali ngokufanelekileyo nangokubi. Imingcipheko enokubakho kubandakanya uxinzelelo lwamehlo, ukudinwa komzimba kunye nemingeni yempilo yengqondo. Olunye uphononongo ke lucebisa iingenelo ezinokubakho zengqondo kunye neempembelelo ezintle kwimpilo yengqondo xa abadlali bephumelela. Nangona kunjalo ubume bemidlalo ye-elektroniki kunye neemfuno zoqeqesho lwalo zinokubangela ukonzakala okugqithisekileyo.

Ukuba bendingumdlali wemidlalo yee-elektroniki bendiza kudlala itshesi. Ngumdlalo ocela umngeni ngokwasengqondweni nonengqondo kakhulu.

Iimbaleki zemveli azikwazi ukwenza izinto ezenziwa ngabadlali bemidlalo yee-elektroniki. Ndithetha ngezinto ezinjengokuhlala phantsi ixesha elide, ukugxila, ukusebenzisa ingqondo yakho kunye nokusebenzisa izandla zakho ngexesha elide iiyure ezininzi. Ngenxa yoko abadlali bemidlalo ye-elektroniki kufuneke bathathwe njengabadlali bokwenyani.

Akulunganga ukuba likhoboka lemidlalo leevidiyo. Ukuba likhoboka lemidlalo leevidiyo kubangela iminqweno enzulu yokudlala ngeli xesha uzama ukuyeka ukudlala. Le minqweno okanye izibongozo zinamandla kangangokuba iinzame zokunciphisa imidlalo yeevidiyo zinokusilela. Ungaphinda uzibone ulahlekelwa bubuthongo, ukhathazwe yintamo ebuhlungu kunye nengqiniba.

Liyinene elokuba abantu abazizityebi banokuyonwabela imisebenzi emininzi yokonwaba kunabo bangamahlwempu. Kodwa wonke umntu unokufumana izinto okanye imisebenzi yokonwaba efikelelekayo kubo ngokwemali. Ngoko andiqondi ukuba ukonwaba kokwezityebi kuphela.

Ndicinga ukuba i-parachuting ibiza imali eninzi. Umntu udinga inqwelomoya, umqhubi wenqwelomoya kunye nezixhobo ezininzi ezikhethekileyo ukuze atsibe aphume kwinqwelomoya. Ndingathanda ukuya kwi-parachuting, ndingakonwabela ukuva umoya ubetha ebusweni bam njengoko ndibhabha emoyeni kwaye ndibona umhlaba ongaphantsi kwam.

Ewe, abantu abenza imisebenzi yokuzonwabisa abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo. Oku kufaka isandla kulonwabo olwandisiweyo nakwintlalontle ngokubanzi. Uphando lucebisa ukuba abantu abanezinto zokuzonwabisa baxela impilo engcono, ulwaneliseko oluphezulu lobomi kunye neempawu ezimbalwa zokudakumba.

Ngexesha lam lokuphumla ndiyakonwabela ukubukela iimuvi kunye nothotho lwe-TV. Oku kuyandikhulula emoyeni.

Ewe, umbono wokuthatha igalufa njengento yokuzonwabisa iyathandeka kum ngenxa yezizathu ezininzi. Yeyona ndlela emangalisayo yokonwabela ukuba ngaphandle, ukuzilolonga okulula kunye nobudlelwane nabanye.

Hayi noko, akukho msebenzi wokuzonwabisa okhethekileyo othandwa nowenziwa ngabantu abahlala apho ndihlala khona. Uninzi lwabantu apho ndihlala khona ngabantu abazithandela ukucawa nokukhonza.